Go ya ka nna go nna teng ga metshameko mo mogaleng ga go a fokotsa go tshameka metshameko ka namana, batho ba bantsi ba itumelela go kopana le go tshameka metshameko mmogo, mme metshameko ya mo mogaleng e ba file fela tsela e nngwe ya go itlosa bodutu.

Go ya ka gore o rata metshameko ya bagologolo le dikgaisano tse di tseneletseng nka go akanyetsa star craft re-mastered.

Didiriswa tsa ileketeroniki di fetotse thata tsela e batho ba tshamekang metshameko ka yona gompieno, go tswa mo go tlhabololong ya boranyane jwa di kompuitara go ya go diphetogo tse di diragetseng mo mekgweng ya batho ya go itlosa bodutu, ditlamorago tsa go tsa ileketeroniki mo metshamekong di bonagala thata.

Se ke se ratang ka metshameko ya ileketeroniki ke gore e tlosa bodutu mme ke eng se se dirang gore o se rate go feta, ke gonne ka gore fa ke tshameka metshameko eno e ntlosa bodutu.

Metshameko ya mo inthaneteng e ka go ama jang fa o tshameka o sa kgaotse, e ka go feleletsa data mme motshameko o ke go ratang ke wa FIFA ke mmamoratwa wa ka ka gonne o ntlosa bodutu.